Abantu abazazi iinzuzo zempilo yengqondo ezinxulumene nokuthatha inxaxheba kwimidlalo kuba xa bekhuphisana bafaka iimvakalelo zabo kakhulu, loo nto ibeze entloko.

Ndingabaxelela ukuba balumkele imidlalo yee-video games kuba ingabangela ukuba ungasahoyi ezona izinto ezibalulekileyo, kuquka nokulala, ibe loo nto inokwenza uxabane namalungu entsapho yakho.

Intle loo nto mntakwethu, nam ndiyayithanda. Ndicinga uba ingasenza sisondelane nangakumbi ingakumbi ngoku sizobe sichitha ixesha kunye. Into endicinga uba singayenza ke kukuba singenele umdlalo webhola lezinyawo okanye isoka. Loo nto izosenza sikwazi ukufumana ixesha lokudlalela i-team efanayo.

Ewe zikhona iindlela esizonwabisa ngazo. Sidla ngokuhamba siye kwii-amusement parks njengeGold Reef City apho siye sidlale imidlalo usuku lonke kuba sihlawula kuphela xa singena egeyithini, emva koko siyodlala imidlalo emandi.

Ndiye ndithande ukudlala imidlalo nje yokuzonwabisa. Andiyithandi imidlalo enokhuphiswano kuba imidlalo enokhuphiswano ngamanye amaxesha inokubangela uxinezelelo, ingakumbi xa ndingaphumelelanga.

Ewe ndingayithatha inxaxheba kuba kaloku i-marathon idla ngokuhambisana nee-campaign ezinceda abantu njengama-charity. Ngoku ukuba nenxaxheba ekubalekeni i-marathon kungandinceda nam ndibe nenxaxheba ekuxhaseni le mibutho.

Ewe ndinganawo umdla wokudlala ibhola ekhatywayo njengomsebenzi wokuzonwabisa kuba ibholwa ekhatywayo indinika ithuba lokuvavanya umzimba wami ube sempilweni kwaye ndinxulumane nabanye abantu ndibazi bhetele.

Ndinokuchitha usuku neqela leOrlando Pirates kuba ndiyayithanda laa club, ndiyabathanda nabadlali bayo. Isoloko iphumelela amaxesha amaninzi, iyandonwabisa.

Ewe liyahambisana ingakumbi njengoko kungabafana okanye amadoda adlala kweli qela.

Ndingakhetha uba kususwe umthetho kwi-VAR, i-VAR, kuba ngamanye amaxesha ayiyahluleli kakuhle.

Ndingaqikelela ukuba ndiya kwizikolo ezinabantu abantsundu ngakumbi ukuze nabo babe nenxaxheba ekuphuculeni ikhono okanye isakhono seklabhu yamaBhokobhoko ukuba idlale kakuhle.

Ewe, kwindawo endihlala kuyo inazo izixhobo zemidlalo. Sinee-grounds zokudlala ibhola elikhatywayo, sikwanazo iindawo zokubhukuda, sikwanazo neendawo zokudlala imidlalo yezombhoxo.

Ngokoluvo lwami ndicinga ngemisebenzi efana nokubhukuda, imisebenzi efana nokudlala i-chess game. Ingabanceda abantu abasebatsha, kuquka nabantu abadala.

Ewe ndinganawo umdla wokuthatha igalufu njengomsebenzi wokuzonwabisa kuba ndiza kube ndidlala nabanye abantu ukuze nje sibone ukuba ngowumphi osenokwenza bhetele.